Ezona zinto endingazithandiyo ngalo msebenzi kukuba kufuneke uvuke ngentseni kubanda, kushushu, kunetha, kunganethi, uvuke ngentseni. Nendlela abantu esibakhwelisayo abathetha ngayo nathi sibe sibavukele sibahoya, sibaqhubela kakuhle. Enye into ke ephinde ndingayithandi kukuba xa uvuka ngentseni uye uvuke kukho naba 'fana bamoshayo bathatha izinto zabantu sibabiza ukuba ngootsotsi, siye sidibane nabo ke ezindleleni. Nantso ke enye into eye indenze uba ndingawuthandi lo msebenzi. Enye into ke endenza ukuba ndingawuthandi kuba sisebenza ngemali. Loo nto ke ibangela ukuba sivele ebungozini ixesha elinintsi.

Ndingaziva ndikhathazeke kakhulu kukuba ndixhomekeke kuyo ibhasi uba ndifike ngexesha emsebenzini kwaye ndixhomekeke nje kuyo ndibeke imali yayo yodwa. Eyona nto ingandikhathaza kukuba ke ndiphinde ndisebenzise imali ndiyokhwela esinye isithuthi kodwa bendibeke imali le yebhasi. Ngapha koko oku kukhuthazeka kwam ndingakuthathela amanyathelo ndihambe ke ndiyofaka isikhalazo sokuba ummo wayo lebhasi ayifiki ngexesha and yenza abantu nabakhweli babe leyithi emisebenzini.

Ayinoba yinto entle leyo ngoba bangafaka abantwana engcuphekweni nasebungozini ngokuba oonoteksi bavamise uxabana ngezithuthi okanye ngendlela abaqhuba kuzo izithuthi baphele bedubulana. Oonoteksi ke basebenzela imibutho ngemibutho le iphela ixabanela indlela abahamba kuzo. Into yokuthutha abantwana besikolo ingabafaka engcuphekweni xa kunophinda kuvuke uqhushululu okanye udushe kule mibutho kuphele kudutyulwana, izothini into yabantwana besikolo.

Yenza ubomi bube nzima kuba isoloko ihlukumezeka abakhweli, ayifuni abakhweli bayohayikha kodwa ayibasi kwezinye iindawo ezisemaphandleni. Iphinde futhi ingafuni abantwana besikolo uba bakhwele iitranspoti zabo zesikolo. Kodwa kwabona oonoteksi abo abanokwazi uthutha abantwana besikolo ngokuba imibutho yabo soloko ixabanela indlela. Ithi ke loo nto ingafaka abo bantwana ibathuthayo engcuphekweni mhlawumbi le mibutho iphinde iqala udushe lodubulana. Lilonke ke imibutho yoonoteksi ayincedi.

Ndingaqale ke ndicacisele umqhubi webhasi ukuba ndingumntu ndiyaqala ukhwela ibhasi nje ndingumntu bendingayazi ukuba kusetyenziswe amakhadi. Ukuba uyandivumela ukuba ndibhatale ngemali ndingenza njalo, ukuba akavumi ndandule ke ukhangela esinye isithuthi. Ukuba akavumi ke ndandule ukhangela esinye isithuthi esinjengokuba iteksi. Ndizothi ke ubuya kwam emsebenzini okanye ugqiba kwam ukukhwela iteksi okanye usebenzisa iteksi kulo nyanga ndandule uyothenga ikhadi lebhasi ukuba ndibone ngathi ibhasi ingayindlela erayithi yokuba ndifike emsebenzini.

Eyona nto ingathi inzima kulo msebenzi ingakuba kuhlala phantsi uqhube for ixesha elide. Nalapho ke kuphinde kubekho ootsotsi abazofuna ukuthathela iimpahla okanye esi sithuthi usiqhubayo. Ixhaphakile ke into yobekwa kwezinto endleleni kubekelwa abaqhubi beelori kuba befuna uthathelwa iimpahla abazithuthayo okanye iilori ezi bathutha ngazo iimpahla. Ixhaphakile ke kwezi province kula maphondo anjengo ngeeMpuma Koloni nooZulu Natal kuba zixhaphake kakhulu iilori kulaa macala.

Into enganceda umqhubi webhayisikile kukuba ahleli ene-reflector jacket le izobonakalisa nasebumnyameni ukuba kukho umntu oqhuba ibhayisekile endleleni. Abe nento elayitayo isibane asifake ebhayisekileni emva asifake ebhayisekileni ngaphambili. Anxibe isihlangu esigqamileyo neempahla ezigqamileyo zoqhuba ibhayisekile azobonakala endleleni ukuba kukho umntu oqhuba ibhayisekile azotsho akwazi usinda ezingozini kuba nabantu abaqhuba iimoto bazobe bebona ukuba kukho umntu oqhuba ibhayisekile.